Re tlametse ho ikwetlisa ka mehla hore re fihlelle sephetho se loreng ra se batla, e leng sa ho hlola dihlopha tse ngata, hape le ho ba na le tshebedisano mmoho jwalo ka sehlopha ka bong, le ho mamelana le ho hlomphana.

Boikwetliso bo bohlokwa haholo ho motho ka bong hobane bo etsa hore phallo ya hae ya madi e tle e tsamaye hantle le hore mmele wa hae o dule o, o o le hantle ka mehla le matsatsi o hlwekile. O le mafolofolo, o ska ba na le mokgathala feela o sa tsebeng na o hlaha kae le hore mmele wa hae motho ka mong o tla be, o shebehala o le hantle, o le maemong a hantle jwalo ka ha le mpona le nna hore mmele wa ka o mang, mmele waka o o maemong a hantle ebile o, o hlwekile.

Raditebele eo ke sa mo rateng lebitso la hae ke setlabotjha. Ha ke mo ratele hobane ha a lwana ka moo o lwana e ka reng, ho na le sekgopi kapo ntwa eo loreng ba kile ba e lwana ena le motho eo ka ho mo natha haholo, le ho mo lematsa, o lematsa le batho haholo ka mahlong, hore a tle a ba qete matla.

Ke tla ba kgothatsa haholo ka hore ba ikwetlise mmeleng ya bona. Bohlokwa ba ho ikwetlisa , o hafola o hafola ho kula ha hao mmeleng hape o etsa le hore kelello ya hao jwalo ka motho o kgone ho nahana hantle le masapo a hao a kgone ho, ho sebetsa hantle mmeleng wa hao jwalo ka motho. Le hore mmele wa hao o le motho o skebe wa o imela ha o batla ho etsa dintho tse ding. Hape, ho ho ikwetlisa ho hafola le mafu a mang hape a bonahala.

Nna ke bona e-sports e sa, e se bohlokwa ha kaalo hobane ha o sebedise mmele wa hao hore o le motho o ikwetlise ka mmele wa hao. Jwale ke bona se se bohlokwa haholo e-sports ena hobane ha o sebedise mmele wa hao ho ikwetlisa, ebile ha o bonahale hore o o ikwetlisa eng, hobane ha o ikwetlisa o ikwetlisa mmele wa hao o le motho, o ikwetlisa le kelello ya hao.

Esale ke ba poet, ke se ke kgona le ho bala dibuka tse ding tse eleng hore ne ke sa kgone ho di utlwisisa. Ke se ke kgona le ho qapodisa mantswe a mang ka moo batho ba kgonang ho a qapodisa ka teng, hape ke kgona le hore ke kgone le ho bua le batho ba bangata ba shebelletseng nna ha ntse ke bua, ke ke le sethothokisi.

Seo batswadi ba ka se etsang hore ba kgothatse bana hore ba ikwetlise le bona dibakeng tseo mmuso o di ahileng tsa hore bana ba ikwetlise kore ba ka ya le bona moo, ba ba bontshe hore na, ho jwang ho ho sebedisa dintho tseo tsa ho ikwetlisa le hore ho bobebe ha kae hore ba di sebedise hore ka la hosane ha se ba ile ba le bang, ba kgone ho bona hore na di sebediswa jwang.

Ke nka di-game tsa hao hobane, o nka nako e ngata o sa shebe dibuka tsa hao tsa sekolo, o shebane le di-game jwale ke batla o lo shebana le mosebetsi wa hao wa sekolo. O kgone ho kelello, o nahane dintho tsa sekolo feela ka hlohong. Le ha ese tsa sekolo feela empa nako e ngata o dule o shebane le thuto tsa hao tsa sekolo.

Nka ba jwetsa ka bohlokwa ba ho ikwetlisa, ke ba jwetse le ka bohlokwa ba hore ba itlhokomele mmele ya bona bophelong hobane, mmele wa motho ho hlokahala hore ka mehla o dule o le, o le boemong bo botle, le hore a dule a matlafetse ka mehla le matsatsi.

Diphethoho tse ke batlang ho di bona ke hore, nka lakatsa ha o ka ba na le moo o ka ikwetlisetsa teng. Rele batho mahaeng jwalo di- place tse kareng di-park-eng le ditshebelletsong tse ding tsa mmuso. Ba etse moo batho ba ka kgonang ho ikwetlisa, hore sena se phethahale. Nka etsa kopo masepaleng wa rona o haufinyana. Re bone hore na ba tla reng ka taba eo re thusahale ho tswa ho bona.